Hela motswalle maobane re fetile polasing mola e jetseng dipalesa tsa sonneblom. Ke botsitse rakgadi hore dipalesa tse ngata tjena ho etswang ka tsona. Rakgadi o nkarabile ka le reng, di-sonneblom di sebediswa bakeng sa dijo, oli le mokgabiso. Peo ke mohlodi o motle wa mafura, di-vitamin D le di-mineral tse phetseng hantle. Ha ke eso bone ntho e ntle hakaalo ke o bolelle motswalle. Hape a mpolella rakgadi a re, mahlaka a ka sebediswa ho hotetsa kapa ho tshehetsa dimela tse ding. Makgasi a sonneblom a ka boela a sebediswa hape e le furu.

Mona polasing eo ke dulang ho yona ho lahlwa matlalo a dikgomo ha di qeta ho hlwajwa. Empa ke nahana hore ho molemo hore a se ke a lahlwa. Mohlomong ho ka fanwa ka ona kapa ho ka a ka rekiswa. Matlalo a dikgomo kapa makoko ho ka etswa ka ona dieta, dijase, mekotla. Ke hore ho ka etswa ntho tse ngata. Ba bang batho ba etsa ka ona disoufa. Jwale ke nahana hore le monana polasing eo re leng ho yona re mpe re leke ka hore re shebe batho ba ka a rekang. Re a suwe. Di ngatanyana dintho tseo re ka di etsang ka matlalo a dikgomo. Ka hoo, ke eletsa hore ha re a rekiseng matlalo ana, a tlo ba molemo bathong ba bang.

Ditheko ha di nyoloha borapolasi le bona ba ameha hobane disebediswa tseo ba di sebedisang dipolasing jwalo ka peo, manyolo le tsona di a nyoloha. Ebe ba a haellwa ke hore ba finyelle tseo tse ne ba batla ho di fumana la basebetsi ha ba kgone ho patalwa hantle ka ka la hobaneng ha ba tlo reka peo e ngata kapa dintho tsa ho lema tse ngata tseo tse tla hloka hore ho hirwe basebetsi ba bangata. Ka hoo, le balemi ba a ameha.

E, ke kile ka ja meroho e tswang serapeng sa lapeng la heso. Meroho ena ho ya ka nna e monate ho feta meroho e rekuweng mabenkeleng. Ho tswa hore na motho a na lema moo o tseba ho lema. O shebile mobu hore ke wa mofuta ofe, o shebile hore ke nako mang a lemang meroho ka yona. O nwesetsa meroho hantle. O tsebisa ka hoo o etsa hore meroho e be metle. E natefale hobane e hlokomelwa letsheare le leng le le leng, letsatsi le leng le le leng e a shebuwa ho etswe bonnete ba hore e hola hantle.

Nka kgothaletsa batjha ba rona hore ba shebe lekala la temo hobane ha o le lekaleng la temo o kgona hore o etse mesebetsi. O be le kgwebo. Ke shebile taba ya hore naheng tsa rona jwale, haholoholo re hloka mosebetsi. Jwale ha o kene lekaleng lena la temo, o ka ba le monyetla wa hore o iketsetse kgwebo ya hao, hape o thuse bokamoso ba dijo hore naheng ya rona ho le be dijo tse anatseng batho setjhaba kaofela.

UIF ke lenaneo la mmuso la Afrika Borwa. Le fanang ka thuso ya ditjhelete ya nako e kgutshwane ho basebetsi ba sa sebetseng kapa ba sa kgoneng ho sebetsa. Hape e fana ka diphallelo tsa tjhelete nakwana e kgutshwane ho batho ba nakong ba phomolong ya ho pepa. Hape ho ho hloka mosebetsi ho fana ka diphallelo haeba o se sa sebetse kapa o kula, o fumana tjhelete eo ya nakwana. Hapehape o ka fuwa batho ba heno ha o so hlokahetse tjhelete

Mabaka a ka mangatanyana a etsang hore basebetsi ba polasing ba fumane moputso o tlase. Le leng la mabaka ke hore ba hloka thuto le kwetliso, basebetsi ba mapolasing ba kanna ba se be le monyetla wa ho fumana thuto le kwetliso hore ba fokotse bokgoni le tsebo ya ntlafatso hore na o tshwanetse ebe ba fumana bokae. Hape ba ka etswa ke kgethollo kapa basebetsi ba seka tseba hore na ba tshwanetse hore ba ye kae hore ba tle ba nyollelwe moputso. Tsebo e bohlokwa haholo. Ke nahana hore ntho e ntlha e ka hodimodimo ke tsebo. Ha ba ka ba le tsebo ya hore ha e le basebetsi jwalo, ba tlamehile ba na le ditokelo, ho tshwanetse ba fumane moputso o mokaana ha ba sebeditse dihora tse .

Hore basebetsi ba mapolasing ba tle ba thole mekgolo e hantle, ho lokela hore rapolasi a be le matsholo a thuto moo a rutang basebetsi ba hae ka ditokelo tsa bona, le maikarabelo a bona. Le hore na o tshwanetse ba sebetse dihora tse kae, ba fumana bokae le di mosebetsi o tshwanetseng ba o etse, ba tla etsa nako e kae. Ene ho tshwanetse ba o etse jwang.

Ho ya ka nna mapolasi a hirang bana ba futsanehileng jwalo ka basebetsi ba nakwana e kaba mohato o motle oo o etswa ka mokgwa o nang le boikarabelo le ho nahanwa ka dithahasello tse molemo tsa bana. Hobane hangata ha dikolo di kwetswe bana ba bangata ba kena dithethefatsing. Ba inehella tahi. Empa ha ba ka fumana mosebetsi ba ka kgona hore ba be le bokamoso bo tjhatsi. Ba ithute dintho tse ngata ho tloha moo ba be le tsebo ya mosebetsi le pele ba qeta sekolong.

Hore dihwai di boloke metsi kapa ba dule ba na le metsi a a mangata, a hlokehang dipolasing tsa bona, ho tshwanetse hore ba ahe matamo. Ba tlose letswai metsing, ba tlose letswai metsing, bao ba haufi le metsi a nang le letswai. Ba bang ba ka lema di meroho kapa ditholwana tse ba dilemang tse sa hlokeheng metsi a mangata kapa ho shebuwe moo ho na le metsi teng tlasa mobu. Ba fate teng ba kge metsi, ba hule metsi ho tloha ka tlase mobung.